Nnyaa, ka gore a go na morogo o mongwe o sa tshwaneng le merogo e e rona batho ba setso re e jang kapa motho o mongwe le o mongwe a e jang, ka gore ga gona morogo o tshwanang le o o jalang gona o a dikotla le gore o thuse le madi a motho a se kgone go tsamaya a dule a le skoon-o.

Go jala mefuta jaaka bo-mango, diapole le bo-dipanana, setlhare sa teng se nka nako gore se kgone go gola, se kgone go ntsha bo di-mango, diapole le dipanana ka gore ga o jala o tshwanetse o tlhokomele o tshele metsi gararo or ga nne ka letsatsi and-e ebile o kgona le gore o batla poleke e e senang letsatsi mo o tla kgonang go o dule o tshela metsi le gore se gone go gola.

Ee, ke ka kgona go tlhalosetsa ka gore fa o jala merogo e e jaaka ditamati, mobu wa gago o tshwanetse gore o be , mobu o bokoa ka gore o kgone go go bula o tshele dikotla tsa teng o o kwale o tshwane fa o dule o le mobu o o soft-e, o o bokoa ka gore dilo tseo dijalo di kgone go tswa di ntse di feleletse.

Ee, go ya ka nna ke ka tlhalosa se e ke se itseng kapa se ke se tlhaloganyang. Ke gore rooibos, rooibos e jadiwa jaaka o jala bo ditamati ka gore o bula mobu, o tshele peo ga o fetsa o tshela peo, peo e a gola, ga e gola e ntsha rooibos eo.

Melemo e leng teng ke melemo jaaka ya sukiri le metsi a futhumetseng ke tsone tse tsamaisanang le rooibos.

Ke ka gore dilo tsa gompieno ga di sa tshwana le tsa kgale ka gore tse tsa go na le dilo tse bitswang metšhini and ebile metšhini eo e batho ba kgale mesebetsi batho ga ba sa na mesebetsi jaaka before.

Ke ka gore tsa go na le metšhini and-e ebile dilo di rekisiwa le kwa di-shop-ong, jaanong fetsa di nka nako gore di-mango di gole ka gore batho ba kgale ba na dumela fa o na le pula, dijalo tsa bone di a gola.

Ditsela tse dingwe tse mango e dirisiwang ka tsone e dirisiwa for go tshasa borotho, e le jeme kapa le matute.

Dingwe tse mango a jewang le go jewa thata mo lefatsheng lotlhe ke dife, ke jeme, ke jeme ka gore jeme yone motho le motho o no e nka a e tshase ko borotho ebile e monate ga o fetsa go e ja ka borotho.

Ke jeme ebile jeme batho ba ba ntsi ba na le lerato for yone ka gore yone if o kgona go e reka o e tshasa ko borothong e etsa borotho bo be bokoa, bo bo monate ebile.

Di tlisa mo mmeleng wa motho di dira gore motho a be le dikotla ebile a be le maatla ka gore di thusa masole a mmele a motho.

Wine farming ke fa go direlwa di-wine teng mme go na dijalo, go jalwa bo di-grapes-e, di-strawberry, di-fruits tse ka moka ebile ba etsa di-wine ka tsone bo di-grapes-e le di-strawberry tseo.

Go batlega mabele, sukiri le metsi le molelo wa le e feng e nngwe?

Go lemiwa ga rooibos go thusa ka gore fa o lemileng teng, mobu wa teng ga o senyege ka pele ebile selo sa teng se o se tshegetseng ka mo gare ga mobu se se ka go gola.

Ke morogo, ka gore morogo ke selo se se tsamaisang le madi e be lephutse, lephutse le lone ke dijo tse o fang dikotla tse tlhokegang mmeleng le mading a motho.

Ke gore o tshwanetse gore o itse gore pele o ja, o ka ja rooibos, ke gore a e godile kapa e ntse e le nnye ebile a e setse e tlhagisitse dilo tse tshwanetse e di tlhagise ko yona.

Ke tse tshwanang le bo mango, bo dipanana, bo dipiere, le bo di-avocado, bo ke tsone tse tse di tshwanang le tsone tseo.

Ke ditsela tsa go epa dikgwedi le go kenya bo dijalo, o tlhokomela dijalo o tshele metsi ke tsone ditsela tseo.

Ke maphutse a omeletseng a a beilweng ko ntle gore a kgone go fumana letsatsi le gore a kgone go omelela.